Izinkundla zokusakaza bukhoma zishintshe kakhulu ukutholwa komculo, ngokwenza kube lula ukufinyelela izingoma ezintsha noma nini. Zikhuthaza ukusetshenziswa kwezihlumi, kwezihlu ngokudlalayo, playlist, futhi zandise ukubonakala abaculi abasha, ngaphandle kokudinga izinkontileka ezinkulu.

Ngingabambisana nabagqugquzeli ngokubakhetha, abahambisana nomkhiqizo, sibakhokhele noma sibanikeze imikhiqizo ukuze babelane ngemininingwane kuyo. Ngizokala impumelelo ngamamethrikhi afana nokufinyelela, reach, ukubandakanyela, engagement, izinga lokuguqulwa, conversion rate, nezibalo zokuthengisa.

Singasebenzisa i-Wi-Fi lapho sithola khona isithumela iminyalezo ebhaliwe esebenzisa izinhlelo ezifana ne-WhatsApp, kuthi sigweme izingcingo ezinde zamaselula ukuze sinciphise izindleko.

Amasu asebenzayo afaka, ukuqapha izimpawu zokuziphatha ngokujwayelekile, ukuhlola ama-url angaphephile, nokusebenzisa amathuluzi okuhlola ubuqiniso bokuqukethwe. Singakhuthaza abanye ngokwazisa ngobungozi bokuxhuma nokubafundisa ukuthi babike ngokushesha uma bebona okungazwakali kahle.

Singasekela umuntu oxhashazwa, ngomkulalela, ukumxhasa ngokumzwela, nokumqondisa ezinsizeni ezifanele. Ukwenza uzwelo nomusa ku-inthanethi kungakhuthaza ngokukhuthaza ukucabanga ngaphambi kokuphendula, nokugqugquzela ukubekezelelana, nokuhlonipha abanye.

Izinhlelo zezingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo zomphakathi, zibalulekile ngoba zinikeza abantu bendawo ithuba lokukhuluma ngezindaba, ziveze izinkinga ababhekane nazo njengomphakathi, futhi besize ekwakheni ukuqonda nokusebenzisana phakathi kwabo.

Esikhathini esizayo, amadivayisi ahlakaniphile azoba nama-trend afana nokuxhumana okungcono, ukusebenza ngazinye, autonomy, nobuchwepheshe obusafufuza njengokubona ngamakhompyutha. Ukuhlakani bokwenziwa kuzoqinisekisa kuthi amadivayisi azokwazi ukufunda nokuzivumelelanisa nezidingo zomsebenzi, okwenza izinqumo ezihlakaniphile futhi kuthuthukise ulwazi lomsebenzi.

Ngingaklama isici se-financial coach, esinikeza amathiphu ezenzakalelayo ngokuya ngemikhuba yomsebenzi, esibafundisa ukonga, ukuphatha izikweletu, nokuhlela isabelomali. Lokhu kungasiza abathengi baqonde izinqumo zezezimali futhi bathuthukise ukuzimela kwabo kwezezimali.

Ngabona umuntu ezinkundleni zokuxhumana evikela isisulu sokubuxhwanguxhwangu ngokumkhuthaza, embeka amazwi amahle, futhi ebika amazwana ahlukumezayo. Lokhu kwenze isisulu saziswa sixhawuswa futhi kwagqugquzela nabanye ukuba babe nomusa, futhi bavikele abanye.

Ngibone umngani wami ethintwa ngubuxhwanguxhwangu ezinkundleni zokuxhumana. Lapho ihlaselwa ngamazwana ahlukumezayo, wabika abahlukumezi, wacela ukwesekwa kubangani, futhi wathatha ikhefu ezinkundleni zokuxhumana. Ekugcineni wakwazi ukubuyela ngokuzethemba, futhi waba nomsindo ukukhuthaza abanye ukuthi bazivikele nabo.

Ngingamchazela ukuthi ifoni isebenza ngokuxhuma kunethiwekhi, ukuze athumele imiyalezo, ashaye izingcingo, futhi axhume kwi-inthanethi. Ngingamxwayisa ukuthi angavuli isixumanisi esingaziwa, agcine i-password yakhe iyimfihlo futhi, futhi asebenzise ifoni ngendlela efanele, ngaphandle kokwedelela abanye noma ukusebenzisa kabi izinkundla zokuxhumana.

Umculo ongathenwa, onjenge-classical instrumental, noma i-ambiant, ukufaneleka kakhulu, ngoba awuphazamisi, usiza ukugxila, futhi unciphisa umsindo ongaphandle, ongaphazamisa ukufunda.